Balemirui ba na le maitemogelo a mantsi thata fa go tliwa mo thobong ka lebaka la gore bosenyi bo bontsi thata, mo bosigo ha ba robetse ga gona ona ma security ba ba tla bayang le leitlho go ka lebelela dijwalo tsa bona.

Ikonomi ya rona ya Aforika Borwa e wetse ko tlase ka lebaka la gore di-shop tse di tona mo Aforika borwa ga di-support-e balemirui ba rona ba mo gae, ba tsaya dilwana go tswa kwa mafelong a mangwe. Mme temothuo e na le ditiro tse dintsi e feditse bana ba rona ba ba tlhola ba tletse mo mebileng e ba tsaya ya go dira ka bona.

Nna gore dijalo tsa ka di gole sentle gore di seke di a kgorelediwa ke mofero, nako le nako fa ke bona mofero ke tsaya yone garawe ya ka e ke e dirisang for tshingwana ke kutula kentsha mofero o o ke o tsaya ke o fisa.

Mašwi a a ntshiwang mo diphologolong fa o sena go ka ntsha wa phephafatsa, o tswe o a baya metsotsonyana fa o sena go a baya metsotsonyana o ka apeya wa baya mo phefong a ke phefo, mme fa o fetsa o a tsaya o a tsenya ka mo fridge-ing kgotsa sona setsidifatsi, a dula a na le dikotla a itekanetse a le fresh.

Go tsaya disampole tsa mmu go botlhokwa mo boitekanelong jwa dijalo, ka lebaka la gore o ka se leme dijwalo mo mmu o sa nonnang le gore a mmu o a o siametse temo gore o ka lema mo go o ne, a o na le di mineral-a le tsone dikotla.

Gore o nne le polasi o tshwanetse go nna le leruo le e leng la gago, o nne molemirui o itse gore diruiwa le dijalo di tshwarwa jang, then o be o kgona go kopa kopo ko go yone agriculture gore batle ba go thuse mo o short-elang teng le fa o ka tla ka bonyenyane jo o nang le jone bone ba tla kgona go go okeletsa mo ba go oketsang teng. Like maybe o na le nku e one e e na magadi ba temothuo ba kgona go go adima e tona e ka kgonang gore atisetsang leruo. Fa o na le tshingwana ba go fa yone merogo e o tla kgonang go e lema.

Marulelo a thusa dijalo gore di seke di a jewa ke dinonyane, fa o dula o khurumeditse dimela tsa gago gore e fa o tla go ja dijalo tsa gago kgotsa go ka rekisetsa sona setšhaba di be di itekanetse di sa jewa ke di tshenekegi.

Go na thata ga pula go tlisa diphetogo tse dintsi mo dijalong tsa rona, go na le pula e leng gore e senya dijalo fa e nele mme gape go na le gore metsi a pula a tshware dijalo tsa gago gore di dule di itekanetse e re fa o tla go dija di be di nonne. Mare e seng pula e nang letsatsi le letsatsi ka gobane eo yone e a senya e senya dijalo.

Dituelo tsa modiri wa ko polasing di ama botshelo jwa modiri wa polasi ka lebaka la gore nako dingwe o tlabe o o le mo hiriwa o berekela motho yo mongwe mo polasing, leruo la nyelela seo se dira gore rrapolasi kgotsa mmapolasi a feleletse a sa go naya tuelo e e siameng ka lebaka la leruo le nyelelang le ka tswa le utswiwa ke batho le ka tswa le jewa ke sone diphologolo tsa naga.

Ee, fa ba thapiwa ba dira go feta selekano sa tiro e ba e neilweng gore ba e dire gwa kgonagala gore ba ka bona ko keletso ka ntlha ya gore ba tlabe ba kgotsofatsa le ene mohiri wa bone o tla be le ene a itumelela go bona the way ba mo berekelang ka teng.

Fa o le rra polasi dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng o di lebelele ke metsi, le mahulo a e kabe diphologolo di hula mo go o ne. Bojang jo bo tala jo bo itekanetseng, metsi diphologolo di ka tshele ntle le one ke tsone dijo tse tshwanetse ke di ele tlhoko pele ga nka tsaya diphologolo tsa ka ke ya go di ba mo lefelong leo.

Ee nka tsaya merogo mengwe e e sa itsegeng ke a e jalwa mo tshingwaneng ya ka ke gore ke tle ke e leke morogo wa teng gore a e siametse go ka jewa.

Mo porofenseng e nna ke dulang mo go yone lefatshe la teng ga le kgone go ka jalwa panana, o ka e jala panana marere fa o e jwetse o ka se nne le sejo sa yone sa panana gore o tle o je, ya gola itekanetse o e naya metsi mme ga e go fe sejo gore o kgone go ja le fa e ntsha sejo ya go ntsha dijo tse di sa itekanelang.

Tamati fa o e jalwa o tsaya dithapo tsa teng tse di mogare ga tamati o bo o etsaya o e jalwa, mme ga o sena go jwala tamati a mela e ntsha dimela, ditlhare tsa yone. Ditlhare tsa teng ga di sena go gola o a di tsaya bo di direla seikakatlelo, stand-e, gore e seke ya robega fa e kry-a phefo e maatla, e dule e ikakatletse mo stand-eng seo. Mme fa o roba tamati o dirisa sekere go ka e cut-a go tshwana le ya ka fa o roja namune.